Ka se sebaka ga gona sepe se bagodi ba rona mo metseng ye re tshela mo go yone ba di kry-ang go tswa mo pusong, ga gona ditlamelwana tsepe tota tse ba di kry-ang mme tota ba ne ba ka kry-a dilo tse di itekanetseng go akaretsa melemo e siameng e siametse mmele thata, le dijo tse di siameng, le go newa dijalo gore ba itirele di-tein-e jalo jalo, gore batle ba kgone go ja dijo tse di phepa ka dinako tsotlhe.

Bagodi ke tsaya gore go botlhokwa thata gore ba godisiwe ke raya ba tlhokomelwe ke ba lelapa, ka gonne ke bone ba ka dirang e bile ba ka nnang le ditshweetso tse dintle go ka mo tlhokomela ka dinako tsotlhe, ba ka mo naya dijo ka nako, ba dule ba tlhokomele ba ba tlhapise, ba ba tlhokomele ka dinako tsotlhe ba ba neye melemo ka nako gore ba tle ba tshele lobaka le le leele, le tikologo e nne phepa ka dinako tsotlhe le go mmoela tlhoko nako le nako go nna le pelotelele ya gagwe mogodi tota.

Dingwe tsa dilo tseo tse di malebana le tlhokomelo ya batsofe ke go mo tlhompa ka dinako tsotlhe go ya ka setso, motho yo motona mo go wena o tshwanetse o mo ne tlhokomelo e bile o mo tlhompe ka dinako tsotlhe. Mme seo ke boammaaruri gore tshwanetse ka dinako tsotlhe o tlhompe mogodi tota go re a tle a le e ne a go tlhompe lo tshele sentle.

Mekgwa ditekanyo tse di bopa maikutlo ka gonne bontsi jwa batho ba ba tsofe, ba rate dingaka tsa setso tota, ba dumela mo dingakeng tsa setso. Ka gonne mo nakong tse di fitileng bana ba tshela ka dingaka tsa setso ba dumela mo setsong ka dinako tsotlhe.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe ka gonne ba naya ledi tota le ba ka itshedisa ka lone gore ba tle ba reke dilwana tse ba di tlhokang ka dinako tsotlhe.

Ba bagodi tota ga ba tlhokomelo jalo jalo go ya mo metsing e re tshelang mo go yone, ba e kry-ela fela ledi go tswa ko pusong, ke sone se ba tshelang ka sone ka se sebaka le go newa dijalo hale le hale, morago ga nako e telele gore ba tle ba jale.

Bagodi gantsi ba go na le mafelo a ba yang ko go one fa ba setse ba godile go sena tlhokomelo mo gae, go na le ko ba isiwang gone, ba go tshelela teng. Mme go na le ledi le o tshwantse o le ntshe kgwedi le kgwedi o le duele batho ba setheo seo gore ba tle ba tlhokomele mogodi yo wa.

Puso tshwanetse e ya le tlhoko e bile e tlhokomela bagodi tota, gore fa ba sena tlhokomelwa ba ba ne e motlhokomedi ba ye ko setheong sa batlhokomedi, mme go seka gwa nna le ledi le le goreng ba le batla, puso e tshwanelwa ke gore e ntshe madi a o ntshe tlhokomelo eo e patale setheo gore mogodi a tlhokomelwa sentle.

Pension-e go ya ka botshelo jo re bo tshelang ga jaanong, ke tsaya gore madi a o a mannye thata ka gonne, fa motho a godile o ka se kgone go mo isa setheong ka madi a o a menyennyane thata, e bile ka se kgone go kry-a tlhokomelo e siameng a ka se kgone go reka dilwana tse a di tlhokang ka madi a o a ka gonne a mannyane ga a ka se kgone gore o itshedisa thata jalo jalo.

Go ya ka puso tshwanetse gore o nne le mogodi mo jarateng o le goreng wa motlhokomela mme o mo tseye mogodi o ye ko pusong o ye go kopa madi a motlhokomedi, mme mogodu o tshwanetse a nne teng go bona gore ga o tlhoka go tlhokomelwa dilo di akaretsa le tse wa le ditokomane tse di botlhokwa tse o tshwanetseng gore o ye go ipolaela o ne madi a wa.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le morwalo o tseneletseng gobane ga o kgone go mmonela dilwana tse a di tlhokang thata-thata go akaretsa melemo, gape tshwanetse o mo rekele le dijo tse di nang le dikotla, jaanong madi a oa ama ba lelapa ka gonne a mannyane thata jaana a ka se kgone go ka akaretsa di tsotlhe tse a di tlhokang dingwe ke yone di a go sala.

Mogodi o tshimolola go amogela madi a penšion-e fa a na le dingwaga di le masome a marataro sixty, ke gone mo a tshwanetseng ke go bona madi ao, ka gonne ke gone nka ba tswa mo tirong kgotsa gone a godile mo di lemong tseo ga ke tseye gore motho o motonna a ka kgona go kry-a mmereko gore a bereke.

Ke tsaya gore ga go tshwanelwa ke gore go nne le mobile o ka yang ko metseng e tlhokang tota gore bagodi ba bone thuso ka gonne ga ba kgone go tsamaela kgakala, e bile go nne le dikoloi tse di tsayang batho di ba isa teng ko wa ka dinako tsotlhe gore ba bone kalafi ka nako.

Gore bagodi tota ba kgone go bona ba fitlhele ko dipetlele, ke tsaya gore puso e tshwanetse ka dinako tsotlhe gore e nne le dipalangwa tse di ka tsayang batho e bile di nne dintsi tota, tse di ka tsayang batho di ba isa ko dipetlele ka nako, e bile gape ba le ke gore go nne le mobile-e o ka tsamayang mo metseng gore ba bagodi ba kgone go bona ka kalafi ka nako ba kgone go fitlhelela dipetlele.

Mo ke dulang teng go kgakala thata le ko tleliniking o ka tsamaya sekgala se se fetang ditkilometara di le tlhano, seo se ka ya gore go kgakala e le ruri, jaanong puso e tshwanetse e diri leano gore go nne le ditleliniki gautshwane gore motho a kgone go bona pholo ka speed ka nako ka potlako.

Ditleliniki tse di tsamayang di botlhokwa thata ka gonne di tla mo metseng e leng goreng di kgakala thata le ditleliniki jalo jalo, jaanong ditleliniki tse di tsamayang di botlhokwa gore bagodi batho ba ba sa kgoneng go tsamaela kgakala ba tle ba bone pholo le kalafi ka nako le melemo e botlhokwa e ba e tlhokang le go ithoka ka dinako tsotlhe.

Malwetse a akaretsa go nna le bolwetse jwa mafatlha bolwetse jo bo ka bona kalafi ko tleliniking ka gore ba go na ya melemo le go go na ya setlhabo se se rileng go ka go sireletsa kgatlhanong le bolwetse jo jwa mafatlha.